Njengomfama osaqalayo ndizawuqinisekisa ukuba andixhomekekanga kwimvula, ndizawuqinisekisa ukuba ndizitsalela amanzi ngokwam kumadami okanye kwimifula ekufutshane nam. Ukuba loo madami nemifula ayikho, ndizawuqinisekisa ukuba ndiyazenzela elam idama. Apho khona ndiyawuthuthela amanzi kulo, apho khona iyawuthi imvula inetha inethele phakathi. Okanye ngamaxesha apho eli dami litsha khona, ndithuthele amanzi apho ndenzele ukuba amanzi ahlale ekhona ukunkcenkceshela izityalo zam.

Ewe, ikhona indlela neminyango evulekileyo ukuncedisa amabhinqa ukuba akwazi ukukhuphisana kwizinga elilinganayo nelamadoda. Eminye iminyango endingathi ivulekile ingaba yinkxaso kwezemfundo nakwezinye izakhono, ingaba yimibutho neenkqubo zoomama ezibekiweyo ukuwafundisa, kanye namaqonga oxhasana.

Ndineendlela ezimbini zokugcina inyama ixesha elide ize ingaboli. Eyokuqala, kukuyigalela ityiwa. Eyesibini, kukuyikhupha amanzi ndiyomise kuze ihlale ixeshana elide ingaboli.

Ukuveliswa kwamaqanda kwenzeka ngeendlela ezahlukileyo. Enye yazo yindlela yemveli okanye yesiNtu. Le ndlela isetyenziswa kakhulu kwiindawo ezisemaphandleni. Aphinde amaqanda aveliswe ziinkukhu ezikhuliswa ngendlela ekhululekileyo ngaphandle kwezakhiwo ezinkulu. Enye yeendlela yindlela yezorhwebo. Le ndlela isetyenziswa kakhulu kumashishini amakhulu apho iinkukhu zigcinwa kwiindawo ezilawulwayo njengee-farm ezinkulu. Kukho ke apho iintlobo ngeentlobo zokuvelisa amaqanda.

Umthetho endingawulandela njengomphathi womfama ophakathi ingaba ngumthetho weBasic Condition of Employment Act. Lo mthetho uchaza imiqathango esisiseko ngokuqeshwa, njengeeyure zomsebenzi kunye nexesha lokuphuma. Omnye umthetho endingawulandela ngumthetho weNational Minimum Wage Act, umthetho ochaza umvuzo ofuneka umphathi awunike abasebenzi bakhe. Lo mvuzo lo ngumvuzo ongaphantsi komvuzo omiselwe ngurhulumente.

Umcelingeni wokufuya iinkukhu zizifo neentsholongwane, imali yokuthenga ukutya, imo yezulu engalawulekiyo, ukungabi nazixhobo ezaneleyo, ubusela kunye nezinambuzane.

Ndicinga okokuba iye yaba yimpazamo into yezikolo ezithe zohlukana nezifundo zolimo. Kuba ke kukho abanye abantwana abanokhono nezakhono kwizinto zolimo, abangakwazi ukuthi bazisebenzise xa begqiba isikolo ukuvula amashishini baphuhlise umnotho woMzantsi Afrika. Bakwazi futhi ukuzimela bamele nabemi beli lizwe.

Apha kule ifama sixhela ngayo yonke imihla kodwa ke sixhela ngorhatya. Xa ufuna inyama isandukuxhelwa funeka ufike apha ngorhatya ulinde siyixhele.

Kukwandisa bobomu beshelufu nokulondoloza ukutya.

Ukwenza isonka samasi uzawudinga ubisi olutsha, iviniga emhlophe, isitya esikhulu, iketile okanye imbiza, isihluzi, netyuwa. Uzawufudumeza ibisi lakho lifika phaa ku-thirty degrees, lingabi shushu kakhulu. Emva koko uzawukongeza iviniga ulushiye ibisi lakho lihlale. Uthi ke ngoku xa selihleli i-ten to fifteen minutes usebenzise ke ngoku, uzawusebenzisa isihluzi sakho. Uzawuthi ke ngoku kuloo mxube ugalele ityuwa. Xa sowugalele ityuwa uthathe isihluzi sakho uhluze ucinezele ke ngoku isonka sakho. Uzawuthi emva koko usifake efrijini, sizawuze sibe rayithi.

Singabala umthombo wemali engenayo. Abantu basezilalini bathengisa iimveliso ezifana nobisi, amaqanda, inyama, ufele, neengubo ezivela kwimfuyo. Le mali isetyenziselwa ekuphuhliseni amakhaya abo, ukufundisa abantwana kunye nokuthenga izinto ezisisiseko.

Ukwenza ijem ngeepesika ezivuniweyo kuneengeniso ezininzi. Okokuqala, ukugcina isivuno, ukwandisa imveliso, ukuhluza intengiso kanye nokunciphisa inkunkuma.

Iidyunivesi neekholeji zibalulekile ekuncedeni umntu okwezolimo ukuba abe nesakhono sokuvula amathuba okuthengisa ngezi ndlela ezilandelayo. Ulwazi lobuchule, zifundisa abantu ngezakhono zochwepheshe kwezolimo. Izifundo zoshishino, abantu bafundiswa ngezifundo ezifana nolawulo lwamashishini. Uphando kunye nophuhliso, iidyunivesi zihlale zisenza uphando kwimisebenzi yezolimo.

Xa imveliso kwezolimo inyuka amaxabiso okutya ayehla, kwaye xa imveliso isehla amaxabiso okutya ayenyuka.

Njengomfama ukuze kuveliswe ubisi olufunwayo emarikeni kufuneka kube khona imfuyo esemgangathweni ophezulu kwaye inokusebenza kakuhle ekuveliseni ubisi. Olu hlobo lemfuyo lubandakanya iinkomo zobisi ezona zidumileyo kakhulu ekulimeni ubisi. IHolstein Friesian ivelisa ubisi olunintsi, iJersey evelisa ubisi olunamafutha phezulu, kanye neAyrshire evelisa ubisi olusemgangathweni olungileyo.

Amafama entsango anako ukuba neenkxalabo ezininzi ngokukhuliswa kwe-hemp ecaleni kwentsango, ngakumbi xa kuthelekiswa nendlela yabo yemveli yokulima intsango. Nazi ezinye zeenkxalabo abakuthi babe nazo. Ukuxubana kweentlobo, ukuphazamiseka kwemarike, ulawulo kunye nomthetho, iimbali neenkcubeko.

Ewe, njengomlimi ukuxhobela okungekehli kubalulekile ekukhuseleni isivuno. Nazi izinambuzane ezinoba nobungozi kwizityalo. I-catworm, le ntuku igawula izityalo eziselula ebusuku. I-red spider mite, le ntwala incinci inobungozi kwizityalo ezifana neembotyi. I-army worm inokuchitha izityalo ngokukhawuleza.

Ukufuya iinkukhu kunokunika iingeniso ezininzi nokubana uyazifuyela ekhaya okanye njengenxalenye yeshishini. Nazi iindlela eziphambili apho iinkukhu ezinokunceda khona. Ukufumana amaqanda, ukufumana inyama, intyalomali olungabizi kakhulu kunye nechumiso lwendawo.